Go batlisiwa gore o ile wa tsaya di-loan-o na kgotsa o ile o wa adima madi ko dibankeng tse dingwe le gore ga go na le dilo tse o kileng wa di tsaya o sa di patale ka botlalo o di duela jang.

O tshwanetse gore o lebelele gore ga o duela ona madi ao a sekoloto o duela madi a a ma kanang kanang gore a o duela madi a le mantsi tota go fetisisa a dibanka tse dingwe kgotsa a dikarata tse dingwe ke dilo tseo tse o tshwanetseng gore o di akanyetse tseo gore tuelo ya tsona e tsamaya jang.

Go tshwanetse gore o duele dikoloto tsa gago ka nako mme histori ya gago ya go adima madi e amanya thata gore okry-e dikarata tse dingwe gape tsa dikoloto mme gore o kgone gore o tokafatse tsela ya gago ya go dira kopo ya karata ya sekoloto, o tshwanetse gore o duele dilo ka o fela tse o di tsamaileng e le dikarata le madi a o a tsayang ko dibankeng ka nako ga go le jalo fa o kgona gore o tokafatse histori ya gago ya go adima madi mme o nne le tšhono e e kwa godimo ya gore o kgone gore o amogele karata ya sekoloto.

O tshwanetse gore otle ka dipampiri tsotlhe tse di batliwang ga o dira kopo ya karata ya sekoloto mme diphoso tse di le dintsi tse di tlwaelegileng tse batho ba tlwaetseng go di dira diphoso tse di tshwanang le gore basha duele dikarata tsa bone tse dingwe tse ba nang le tsone mme seo se dira gore histori ya gago ya madi e nne kwa tlase thata.

Go botlhokwa gore o buise mme o tlhaloganye melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto ka gore o sa iphitlhela setse o le mo mathateng a gore o setse o fitlhetse yone karata eo ya gago ya sekoloto mme o sa itse gore tshwanetse gore o e duele jwang ebile go e duela ka nako e kana kanang mme ga gole jalo go nna botoka ga o buisitse dilo kaofela mme wa tlhaloganya go o itse gore karata e o e duela madi a ma kanang-kanang kgwedi le kgwedi mme o e duela nako e kanang-kanang.

Go botlhokwa gore batho ba nne le kitso pele ga gore ba ye go kopa go batla karata ya sekoloto. Kitso e e botlhokwa ka gore motho o tla ya a itse gore fa a ya go kopa yona karata e tshwanetse gore a e duele jang le gore a lebelele gore ka tiro e a e dirang go tla nna sentle na gore a ka kgona gore a amogele yone karata e ya sekoloto, kitso ya madi e botlhokwa thata mo gotleng ga go batla karata ya se.

Morokotso wa go bula sekoloto go lebelediwa gore morago ga gore otlile go bula sekoloto se o kile wa nna le dikoloto dife pele ga moo le gore o ne o di duela jang. Seo ke sone se se lebelediwang tse ebile se se ya gantsi go lebelediwe le selo se ba se bidiwang gore ke credit score mme go lebelediwa le histori ya gago ya dikoloto.

Se se molemo ka overdraft facility ke gore o kgona gore o nne le madi a mantsi go feta a o nang le one mo bankeng ya gago mme se se borai ka yona overdraft facility ke gore ga o tshwanetse gore o e duele, o duele ona madi ao a ba go neileng o one e banka e go neileng one ke gore o tshwanetse gore o a duele tlhwatlhwa e kwa godimo thata.